Umuntu one-Uber namkha i-Bolt, kufanele azitlolise, aziwe. Begodu kufanele nawuyokuthatha umgibeli, aveze umhlobo yekoloyi akhamba ngawo. Ngaphambi kokobona umkhweli agibele, azi intengo ayoyibhadala lapho. Begodu kufanele umuntu onerhwebo le-Uber namkha i-Bolt, abe mumuntu othanda nabantu, begodu abe nesineke sokuthi atjheje abantu lokha nakabizwako.

Kufanele irhwebo lakhe alitlolise, kufanele ikoloyi yakhe ibe sezingeni eliphezulu, ibe ngephilileko, engeze yalimaza abantu endleleni. Kufanele ikoloyakhe ihlwengeke, kufanele ahloniphe abagibeli, kufanele aveze umhlobo wekoloyi awutjhayelako ngaphambi kobana azokuthatha umkhweli, aveze neenomboro ze-number plate begodu abe nobuntu.

Itheknoloji ingasiza khulu ukuthuthukisa zokuphepha eentimeleni, ngendlela yokobana iintimela ezinye nezinye bangazifaka ama-camera, azokutjheja, atlhogomele abantu ukobana babanjwa ikunzi. Itheknoloji ingasiza ngokobana abantu bangaphathi imali engu-cash, kodwana ba-swipe nabagibela iintimela, okuzokwenza kobana kwehlise izinga lekunzi. Begodu umuntu nakaphethe iinkhali angena ngesitimeleni, kube ne-detector esa-alarm ezokulila, etjengisa bona umuntu loyo uphethe isikhali

Ukukhamba ngeembhesi ezikhamba ibanga elide kudlala indima ehle emnothweni wekhethu weSewula Afrika, ngombana kuletha imali, kungenisa imali enengi, ngombana abantu bakghona ukusuka mhlambe eMpumalanga baye eKapa, namkha basuke ePitori baye eKapa qobe malanga ngokobana bazibhukhele ibhesi. Okwenza bonyana lokho into, amakhamphani weembhesi layo aqatjhe abatjhayeli. Kuzokukhulisa umnotho ngombana kukhulisa amathuba wemisebenzi, ngendlela yokobana bakghone ukondla imindeni yabo abatjhayeli beembhesi zamabanga amade.

Kudlala indima emnothweni wenarha yekhethu, ngombana kukhulisa amathuba wemisebenzi. Kuba nabobaba, nabomma abanengi abaqatjhwako, baqatjhwa makhamphani weembhesi lezi. Kusiza kobana kondle imindeni kuqothe ukatsu olele eziko ngekhaya, abantu bathole amathuba wemisebenzi. Iye, ukukhamba ngebhesi ezikhamba ibanga elide kwenze nokobana abantu baphephe eendleleni, ngombana basebenzisa amabhesi

Intengo ephezulu yepetroli kuzithinta kumbi khulu iindawo zemakhaya, ngombana kwenza bonyana kubize khulu ukobana abantu abasemakhaya bakhambe bokufunda imisebenzi ngedorobheni. Kubize khulu ukobana abantu abasemakhaya bakhambe bokuthenga izinto ezithile zangendlini ngedorobheni, njengombana iindawo zemakhaya zinama-mall akude, njengokuthi nange umuntu adinga ukusuka KwaNdebele aye e-Marabastard ayokuthenga

Umbandela ongabekelwa abatjhayeli bamathraga eendleleni ezinekungu kukobana bajame kancani, namkha bajame kuze kufike isikhathi la inkungu leyo iphela khona. Ngombana nange bangaragela phambili batjhayele kunekungu, lokho kuzokwenza imiraro eminengi yokobana batjhayise umuntu bangaboni, namkha batjhayisa ezinye iinkoloyi, namkha batjhayisane bona bamatrogo namkha bamathraga amakhulu. Nje-ke, kukobana nakunekungu baphagele esayidini, bese bayaphumula until iphela leyokungu.